Mo setsong sa batswana diaparo tsa setso di ne di supa maemo a batho, boemo jwa setšhaba, le maemo a lenyalo. Monna o ne a apare leteisi, seshweshwe kgotsa karosi, fa basadi ba ne ba apara leteis, i le dikobo tse di farologaneng, mme basadi ba nyetseng ba ne ba apara tsa letlalo la phiri mo diketsong tse di kgethegileng, fa dingwaga di ntse di feta, batho ba gompieno ba apara diaparo tsa sekolo, tiro, le tsa mmaraka, mme diaparo tsa setso di aparwa fela mo meletlong le dikgaisanong, mebala le dikobo tsa setso di ntse di diriswa fela ka go apara letsatsi le letsatsi.

Ee, go a kgonega, moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di conference, mme go tlhokega gore go itsege gore moletlo o amana jang le setso le maemo a semmuso a tiriso. Batho ba bangwe ba dirisa diaparo tsa setso go bontsha boikokobetso, boikanyego, kgotsa go tshegetsa setso sa bone mo meletlong ya semmuso, le fa go ntse jalo, go botlhokwa go supa gore go netefatsa gore diaparo tsa setso di tshwane le maemo a semmuso, go akaretsa mekgwa ya setso e e tlotlegang jaaka mebala e e tshwanetseng le ditsela tsa go apara, go nna le tlotlo mo di kgolaganong tsa setso, le batho ba bangwe mo mmusong, le diaparo tsa setso mo kgethong ya mmuso.

Moaparo o montle wa setso mo basading ke leteisi. Leteisi le dira gore mosadi a nne le seriti mo moletlong, ka ga jalo leteisi le na le gore le apariwa yang, ke mang, jaaka leteisi le kgona go apariwa ke basadi ba ba nyetsweng, leteisi le kgona go diriwa mesese ya tradition-e mentle gore batho ba kgone go apara ko meletlong e e fapaneng.

Diaparo tsa setso tsa basadi jaaka tsa seZulu le seXhosa di na le morero wa setso go bontsha botaki le tlotlo. Gompieno bana le bašwa ba bone ba diaparo tse di khutshwane mo match-eng, dipapatso, le metshamekong, mme se se kgatlhisang go di leka, go se fela ka setso, mme gape ke tshosometso ya mešha e bašwa ba e bonang e e dirang gore re go nne le dipotso tsa go tshela setso le apara diaparo tse di ka bonwang di sa .

Diaparo, Fashion, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa, di bontsha setso sa motho ka ditsela tse dintsi, moaparo o supa setso, maemo mo setšhabeng, le tlhompo mo ditumelong tsa setso, jalo fa motho a apara diaparo tsa bogologolo mo ditiragalong tsa setso, o bontsha tlhompo le go tshegetsa ditumelo. Dibaga le dilwana di supa botho, boikokobetso le maemo a setso ka mebala, meripa le mekgwa ya go dirwa ka letsopa kgotsa letlalo. Kgetho ya fashion-e e bontsha maikutlo, boitlhophelo le tsela e motho a lebegang ka yone mo lefatsheng, ka karetso, diaparo, le dilwana di dira gore motho a tsewe jaaka setso sefe, di tshegetsa ditumelo, dingwao le bogologolo jwa setso.

Mo setsong sa batswana, mosadi yo o sa nyalwang o tshwanetse go apara moaparo o tlhomologileng, o o bontshang botho le tlotlo jaaka letelle kgotsa seaparo sa setso se se tlamang, go le kamoo, go dirwang jalo, go boloka tlotlo le botho ikgathantsho ka tsela e e siameng, le go ruta melao ya setso. Moaparo o bontsha gore mosadi o tlotla setso ebile ga apere o apara go kgetha .

Diaparo tsa setso tsa setswana gantsi di dira ka masela a tlholego jaaka letlalo la diphologolo, diphuka, segagane sa lesela eleng cotton le moaparo wa tlholego. Ba dira ka dilo tse di ka ntlha ya gore letlalo le diphuka di tiile mme di kgona go futhumatsa mo nakong e e serame, lesela la tlholego le bonolo ebile le kgona go phuthuloga, le dira gore diaparo di nne matlhagatlhaga mo metshamekong ya setso. Meaparo e e nang le matshwao a setso e e bontshang boikaelelo jwa setso, maina a meaparo ya setswana e ke itseng ke mosese, leteisi, toga, lekota le tse dingwe.

Kamano fa gare ga setso le diaparo tsa basadi e bontsha ditso, ditumelo le maemo a setso a a tlhokegang go itshega. Diaparo tsa basadi di bontsha gore ke mosadi wa mofuta ofe, a setso sa gagwe le maemo a gago mo motseng kgotsa mo setšhabeng, mo go tswang mo meaparong ya setso go na le ditlhopiso tsa mmala seaparo, le mekgwe e bontshang bogolo, bogolo jwa lelapa kgotsa maemo a setso sa mosadi, ka bokhutswane, diaparo ke tsela ya go bontsha boitshwaro le setso sa mosadi mo bathong.